Dzhenisa ha vhaswa kha zwa mitambo zwi, zwi fhaṱa vharangaphanḓa vha miṅwaha i ḓaho. Nahone ndi zwavhuḓi nga maanḓa zwi tshi ḓa kha mafhungo a u exercise, zwi vha zwi easy.

Ndi thuso dzo ḓalaho nga maanḓa dzine vha nga ita. U gudisa vhagudi zwitonga u fhaṱa dzi kiḽasi, u ḓisa vhathu vha no ḓivha nga maanḓa nga ha mitambo, zwi nga ḓi thusa nga maanḓa.

Ndi nga ita fhethu ha mudavhi hu ne vhana vha ḓo tambela hone bola. Ndi nga ita mudavhi fhethu hu ne vhana vha ḓo tambela hone bola. Ndi nga ita ha netball, ndi nga ita fhethu ha swimming pool, gym, fhethu hune ha vha na boxing.

Zwi nga thusa nga maanḓa ikonomi vhunga vhathu vhanzhi vha tshi ḓo ḓa vha nyago u vhona bola henefho South Africa Tshipembe kana yeyo mitambo, zwine zwi nga kunga zwithu zwine zwapfhi vhaendelamashango uri vha ḓi wane vha khou dalela South Africa.

U tamba mutambo zwi ita mutakalo wa muhumbulo. Zwi thusa nga maanḓa kha mutakalo wa muhumbulo uri vhathu vha vhe zwavhuḓi muhumbuloni, ngauri i vha i nyonyoloso ine vhathu vha vha khou ita zwone.

Vhaswa vhanzhi vha khou ḓi dzhenisa kha zwithu zwine rari ndi mahalwa. Ndi ngazwo u tshi wana vha sa khou shuma zwavhuḓi kha zwa mitambo. Ndi zwone zwine zwa ita uri vha si shume zwavhuḓi kha mitambo.

Ndi zwone zwi nyaga vhashumi vhanzhi kha u nha ṋekedza zwiḽiwa or zwiṅwe zwithu kha vhatambi. Zwi vha zwi khou nyaga vhashumi vhanzhi nga maanḓa uri vha kone u ṋekedza tshumelo.

Zwa mitambo zwi vha zwi khwiṋe nga maanḓa u fhirisa u dzula zwiṱaraṱani ngori zwa mitambo uvha u khou ita nyonyoloso ya mutakalo wa dovha wa ita nyonyoloso futhi ya muhumbulo uri u vhe fit u vhe strong, zwi vha zwi khou bva kha dzedzo nyonyoloso dzine vha khou ita dzone.

Ndo vhuya nda ita muṱaṱisano wa u gidima, wo vha muṱaṱisano wa u gidima, ndo vha nda dzhenelela muṱaṱisano na vhaṅwe wa u gidima. Ndo vha nda dzhenelela muṱaṱisano wa u gidima, ndo vhuya nda vhona uri zwivhe fit uri muthu u wa ḓi itela mutakalo ngori miṱaṱisano wa u gidima nawo u wa ḓisa mutakalo nga maanḓa.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa ngori tikedza mbekanyamushumo dza mitambo ngori mitambo ndi yone yo hwalaho mutakalo, vhunzhi ha mitambo i na mutakalo. Zwino ndi zwa ndeme nga maanḓa uri ri ḓi wane ri khou ṱuṱuwedza zwithu zwo raloho.

Ndo no vhuya nda vha na tshifhinga tsha mitambo tshilapfhusa kha bola ya milenzhe hu tshi ḓi ita nyonyoloso hu tshi ḓi gidima na vhaṅwe .

Tshifhingani tsho fhiraho musi South Africa ḽi tshi wina Tshiphuga hu vha hu ḽi khou tamba na Black Eagle. Yo, yo fhenya kha mutambo hoyo.

Ya, team ine ya vhori i khou tamba ndi Bafana Bafana, i ne i vha i khou tamba na Nigeria zwi tshi itea hezwo zwithu, yo mbo ḓi fhenya kha mutambo wowo.

Mitambo ndi ya vhuḓi nga maanḓa. Ndu to ḓi phiṋa u tshi khou ṱalela mitambo. Mitambo i ya mvumvusa nga maanḓa u vha u na vhaṅwe ho takaliwa.

Sa zwe nda amba zwone, mitambo ndi ya vhuḓi. I na mutakalo muhumbuloni. Na, na iwe muṋe, na iwe kha muvhili wau iwe muṋe zwi ita uri vha vhe na mutakalo zwi tshiḓa muhumbuloni, and u vha na mutakalo muhumbuloni ndi zwine zwa ita uri na tshikoloni zwithu zwi tshimbile.

Ndi mitambo minzhi ine ya fanela u vha hone na bola ya milenzhe, netball, swimming, boxing, mitambo minzhi heneyi ine ya nyanyula nga maanḓa .

Ya, miṅwe mitambo i nyaga zwishumiswa zwi ḓuraho zwo no to nga, netball i nyaga zwithu zwi no to nga tennis court, netball what what, zwi vha zwi tshi khou ḽa tshelede nga maanḓa.

Ndi ṱalela mitambo ine nda u funesa, lwa tshivha, lwo vhalaho kha khalaṅwaha nga maanḓa.

Ya, ndi mitambo minzhi ine mitambo i no tonga ya u bambela na ye ya .

Ee, ndi zwone hezwo, mitambo i ita uri vhaswa vha tambele kule na vhugevhenga. Vha litshe dzi nḓila dzavho hedzo dzine vha ita dza vhugevhenga.

Mitambo ya sialala ndi ḓivha yeneyi i no tonga misangwe, na mini? Na, na, na malende na mini zwoṱhe.

Mutambi ane nda mufunesa ndi Simphiwe Chabalala ngori o ḓa a vha na bvumo badi kha zwa bola we a kora zwikoro zwinzhi nga maanḓa fhano South Africa Tshipembe.

Dzhenelela lu no swika luraru kha ṅwaha kha mitambo ya bola, yo gidima, netball, javelic.

Ndi takalela zwithu zwo no tou nga radio, theḽevishini ndi zwone zwileludzi zwine nda zwi funesa nga maanḓa ngori zwi tou ntshela zwithu zwa mitambo khagala. Nahone zwiṅwe kha TV u vha u khou tou zwi vhona ngoralo iwe muṋe kha theḽevishini zwo bva zwoṱhe. Zwino hezwinoni zwiṅwe a zwi koni u ntshela khagala zwo ri hu vha hu khou itea mini kha hanefho kha mitambo zwino arali u khou vhona TV u vha u khou tou vha vhona vhathu vhevho vha khou ita zwine vha khou ita naho hu tshi pfhi vho kora kana tshikoro u vha u khou tou tshi vhona tshikoro tsha hone tshi khou dzhena.

Ndi vha ndi khou shumisa founu, ndi vha ndi khou shumisa founu kana nda shumisa laptop zwi tou bva khou ri ndi vha ndi na data ngana nga hetsho tshifhinga, arali ndi na data ṱhukhu ndi shumisa founu mara arali ndi na data nnzhi ndi shumisa laptop u tamba u tamba u tamba game hedzo dza inthanethe.

Vhomme vho ya ngafhi toto, vho yo fula mafula toto, mafula ndi ya mini toto, mafula ndi a u ḽa. Ndi lwone luimbo lune nda kha ḓi tou lu humbula lwa zwidade na musi ri tshe vhaṱuku ri tshi ri u lu imba hi. Ya ndi zwone zwithu zwine ndi kha ḓi tou zwi humbulesa henezwo.

Ndi ḓivha vhatambi vhanzhi vha thenisi, ndi ḓivha muthu a no tou nga Mukonazwoṱhe MUDAU o no muḓi tamba nga hafhanoni kha tshiṱiriki tsha vhembe. Ndi ene muthu ane a vha na bvumo nyana kha ḽa u tamba zwa thenisi ende ndo no ḓi ya mu ṱolela tshifhinga tshilapfhu musi a khou tamba thenisi, u na vhukoni o fhelelaho.

Ndi takalela u ita nga de ya muroho, ya muroho ngori muroho ndi u na pfushi ende miroho i ya konḓa. Zwino hu si na tshisevho hu si na zwo ḽa u a kona u ya ngadeni yau wa ḓikela muroho, maluvha a vha o nakisa mara muroho ndi vhona u nga muroho ndi wa ndeme ngori no vha na mutakalo muroho u na mutakalo wavhuḓi nga maanḓa zwi tshi ḓa kha vhathu. Zwino ndi vhona u nga muroho u vha wone wa ndemesa vhukuma uri vhathu vha nga ṱuṱuwedziwa uri vha u ṱavhe dzi ngadeni dzavho.

Badani hune ha tshimbila moḓoro muhulwane ndi zwo ri hu nga vha na khombo hafho fhethu, mimoḓoro heinoni i nga thula vhana ra ḓiwana vhana vha vhuongeloni kana vha khou ri siya. Ndi zwine zwa nga itea zwezwo musi vhana vha khou tambela badani ine ha pfhukha mimoḓoro mihulwane i nga dzhia vhutshilo havho heinoni mimoḓoro zwa sia hu khou vha na dzi mpfu kha vhana ri khou lwozwa vhana.

Hu na milayo minzhi ine nda i ḓivha musi vhana vha tshi khou tamba bola, hu na milayo yo no ri muthu a songo ṱuwa a khou a khou tshitela. Ha vha na milayo ya uri muthu a funḓedziwe ene muṋe u tou ḓiitela nga tsha vhukoma ndi yone ya milayo henoni ine nda i ḓivha.

Hu na mitambo yo vhalaho vhukuma zwi tshi katela bola ya milenzhe, thenisi na na nthu na basketball, mitambo yo gidima, mitambo yo u fhufha i vha yo ḓala mitambo ine ya vha hone.

Ndi funesa bola ya milenzhe ndi yone mutambo une nda u funesa nga maanḓa. Bola ya milenzhe ngori u ya vha u kho ita nyonyoloso nga tshetsho tshifhinga u khou tamba, u a kona u vha na vhushaka na vhaṅwe vhana na vhaṅwe vhathu henefho.

Musi muthu a tshi khou tamba ndode u posela i posela tombo nṱha a hwihwidza haya maṅwe o salaho, a dovha a ḽi posela nṱha a ḽi humisa. Ha sala ḽithihi arali a kha tshivhi, a kha tshithihi, arali a kha tshivhili u hwihwidza oṱhe, a humisa ha sala mavhili arali a kha tshivhili.

Ndi vhona u nga ndi vhumvumvusi ho no tou nga zwithu zwo no tou nga bola ya milenzhe ngori ri tshi sedza vhatambi vha bola ya milenzhe vha wana tshelede nzhi nga maanḓa, hu vha hu khou holiwa kha bola ya milenzhe.

U gidima zwi na mutakalo nga maanḓa kha muvhili wa muthu, muthu wa hone u vha na na na mafulufulu, u vha na energy. Muthu wa hone u a penyelela lukanda, lukanda lwa penyelela kha muthu a re na mutakalo.

Ndi nga nanga tshi tshi puḽatifomo yo no nga YouTube ngori i na vhatevheli vhanzhi zwino muṅwe na muṅwe a nga ḓi i tevhela. I na vhathu vhanzhi vhane vha i tevhela YouTube zwine zwa amba zwo ri ndi vha ndi khou sedza vhatevheli.

Nṋe ndi vhona zwi songo tea na luthihi ndi vhona zwi songo tea, ngori nthu sikirini tsha tsha founu tshi a kona u vaṱa maṱo lune tsha sala tshi tshi vho vhaisa maṱo, muthu wavho vha na vhulwadze ha maṱo zwi songo tea ngo fhedzesa tshifhinga tshilapfhu o sedzesa tshedza.

Huna puḽatifomo dzi ngaho E-game dzine wa vha hu khou tamba na vhanwe hanefho online, hune nahone vhathu vha hone a u vha ḓivhi vha nga ḓivha vha vha maṅwe mashango vhathu hune vha vha kho tamba navho, u vha wo tou ṱangana hanefho nga u tamba mutambo wowo.

Ndi funesa nga maanḓa mussing words ine ndi yone ine iyo geimi nda i funa ngori ndi a vha ndi khou ṱoḓa hu a ḓa ipfhi ḽi singo fhelela nne nda kona u ḽi matcher na maipfhi ane nda fhiwa one uri ḽi ambe zwiṅwe zwithu, zwi vha zwi khou ita zwo ri ndi vhe ndi khou ṱandavhuwa muhumbuloni na u ḓivha maṅwe maipfhi ndi a kona u vha ndi khou ḓivha maṅwe maipfhi.

Ee ndo no ḓiwana ndi khou fhaṱa vhukonani na vhathu vhane nda tamba na vho game online, vhathu vha hone vha vha vha vha vhathu vha nnḓa ha maṅwe mashango kana vha hanefha shangoni la fhano hu tovhori u sa vha ḓifhi, zwine zwa ita zwo ri u fhaṱa vhushaka nahone u ṱuwa u khou ḓi mvumvusa.

Geimi ine nda i tamba vhunzhi online ndi geimi ya bola, ndi funesa ndi funesa game ya bola nga maanḓa, ndi dzone dzine dza u thusa uri ri fhaṱe vhukonani ri kone u ḓivhana vhaṅwe ri a ḓi to fhana na number founu na u kaṋa na number founu.

Zwithu zwine nga Tshivenda vha ri ndi tshikhala nga tshikhuwa vhari ndi space, arali ha sala space tshiṱuku laptop iya kona u u rana slow, iya kona u tshimbila slow musi u tshi nyaga u dzhena kha zwithu ya vha slow nga maanḓa ya ita ngo ongolowa ngori hu ḓovha ho no tou vha na space tshiṱuku, nahone wa kona u ḓa na dzi vairasi.

Hu ngavha na zwithu zwo no tonga netiweke, hungavha na zwithu zwo no tonga netiweke, u fhela ha data saizwi ri khou zwi vhona zwa uri data dzi khou ḓura nga maanḓa dzi nga ḓi fhela u kati utshi khou tamba kana netiweke ya shavha zwezwo u bizi u khou tamba.